Dumelang ke nna Kagiso Letloha. Ke ne ke batla ho bula karete ya ho reka ka sekoloto empa, ha ba ntumella hobane lebitso la ka le le be, jwale ke ne ke kopa thuso hore na ebe ha hona ntho e ka etsuwang hore ke mpe ke thusehe. Ke dula fourfiftyeight Kagiso street. E, ke Kagiso Gauteng, Province South Africa.

E bang e le ntho eo e leng hore kea e hloka sa mannete, ke nahana hore nka enka hobane, qetellong ke tla be ke patetse tjhelete e leng hore e nyane. Ha e le hore ke nka ka Installment nakong eo e leng hore ke patala hantle ka kgwedi kapa ke pele ka dikgwedi tse itseng. Ha ba tlo n-charge-a di-interest, ha ba tlo etsang jwale ke nahana hore yah nka enka.

E, ke mahala ha ba n-charge-e. Ke nahana hore bakeng sa ka ho bobebe hobane ke tseba technology kapa ke tseba ha sesanyane, hanyane fela ka technology, jwale ke bona ho le bobebe haholo bakeng sa ka. Ke mahala ha ele hore ke ho tloha account-ong ya ka, ho ya account-ong ya ka e ngwe empa e le banka e le nngwe, empa ha ele hore ke account ya ka ya banka e itseng ho ya ho account ya banka e itseng e batla e na le ditjeho.

Ke nahana hore nka mmolella hore tjhelete ha e tswa kantle ho naha jwalo ka diaparo fela, diaparo ha o di reka online, o di reka kantle ho naha, pele di ka fihla ho wena ho na le tjhelete e leng hore o tlameha hore o e patale feela jwalo le tjhelete. Tjhelete ha e le ya naha e ngwe mme e tla ka kwano ka Afrika Borwa, ho ba le tjhelete e leng hore o tlameha hore we lefe hore e fetolelwe ho tloha tjheleteng eo we kentseng ho ya tjheleteng ya Afrika Borwa.

Sa pele o lokela hore o tsebe account number ya hao, mme o ye app-ong ya hao o kenye account number ya banka o batlang hore tjhelete e tlowe, e ye ho yona. O tlo kenya account number app-ong ya account o batlang hore tjhelete e tlohe ho yona. Ho tloha moo we kenye e le beneficiary, ha o qeta, o tlo kgetha hore o batla hore e nke bokae, ha o qeta o tlo kenya moo hore o batla e nke bokae ha o qeta moo, o tlo ya ho send, ho tloha moo tjhelete e tla tloha account-ong eo ho ya account-ong eo o batlang hore e ye ho yona.

Pele mokgwa o neng o sebediswa ke wa hore, o nke karete eo ww kenye bankeng, o ntshe tjhelete pele, ebe le hona o tla kenya tjhelete eo ho ya account-eng yeo we batlang kapa we ise ha motho o batlang hore e ye ho yena. Empa ha jwale re se re sebetsa tjena, o nka karete ya hao we kenya motjhining, o kenya PIN ya hao, ha o kenya PIN ya hao, o kenye tjhelete eo e leng hore o batla hore e tle ho rona mme ka nako eo tjhelete eo e tla be e tla ho rona.

Ke nahana hore ho tla depend-a ka ditlhoko hore ke na le ditlhoko tse kae. Ha ke re ditlhoko tsa ka di re ke lokela hore ke sebedise dikete tse leshome tlo ha moo, ke tla ntsha dikete tseo tse leshome mme hee ho tloha moo, ke motho e leng hore ke rata hore ke ipatale nna, pele nka etsa ntho e ngwe le e ngwe jwale ke nahana hore ha ke re ke sebedisa dikete tse hlano hee. Ho tloha moo, ditlhoko di hloka dikete tse leshome mme o sale a dikete tse mashome a mararo a metso e mehlano ke nahana hore ke yona tjhelete, e leng hore nka e save-a eo.

E, ke ne ke hloka ho tseba hore ke mekgwa e feng e leng hore, nka kgona hore ke invest-e bankeng ya lona, mme ha ke invest-ile jwalo, ke tlo kgona hore ke fumane bokae ka mora nako e kae.

Ke ne ke botsa hore, ho betere ke ho feng bakeng sa hore ke reke ntlo, nna ke ithekele yona kapa ke e reke ka banka. Ho bobebe ke ho feng? Mme e bang e le hore ke ithekele hona ke hobaneng, hape ha e le hore ho betere hore ke reke ka banka, ke hobaneng melemo ya hore ke reke ka banka ke e feng.

Ke bona hole bohlokwa hore mang le mang a be le karata ya hae ya sekoloto, hobane ka nako tse ding o tloha o se na tjhelete, empa hona le ntho e batlang ka shopong eo. Jwale ke bona ho le bobebe hore o ka e nka hona jwale mme wa e patala ka mora nako e itseng, we patala hanyane hanyane le teng.

Ntho e ileng ya ntshosa haholo ka bomashonisa ke hore, ka lebaka la hobane wa kolota motho o tla be a fihla ka tlung ya hao a nke dintho tse batlang di le boleng bo hodimo le ho feta tjhelete e leng hore o mo kolota yona ha ke re o nka , okay ha ke re mo kolota dikete tse pedi. Motho a fihle a nke television, a nke fridge, a nke disoufa. E, ke yona ntho e ke bonang nkareng e ile ya ntshosa eo haholo kapa a fihle a tjhwatle difenstere kaofela, empa ha o sheba hore tjhelete o tlo e sebedisa ho lokisa difenstere tseo kaofela ha tsona e tlo feta le dikete tseo tse pedi.

Nka ba bolella hore ha ke interested ho seo ba se buang kapa ho nkeng loan. Jwale ne nka rata hore ha ba ka nka ho sa system-eng e bang ke hloka loan ke tlatla diofising tsa bona, kapa ke ba founele, feela ha jwale e se kare ba ka nketsetsa molemo wa hore ba delete-e kapa ba tlose dinomoro tsa ka system-eng ya bona.

Ke ne ke lakatsa ho tseba hore na ebe ke bo mang ba qualify-ang hore ba nke sekoloto, hape ke hore na, ke hloka tlhakisetso hore na sekoloto se fuwa ba jwang, sekoloto se fuwa bo mang le hore e bang ke nkile sekoloto ke patala jwang ka mora kgwedi tse kae kapa ebang ke patala kgwedi le kgwedi, ke patala jwang. Empa sa pele ke hore ha re shebe hore ana ebe , ke a qualify-a na ho nka sekoloto bankeng.